Ilunga lami lomndeni ngingalenza libone ukubaluleka kokuba nomshwalense wokungcwaba ngoba isifo sifika, ungalindele ungazelele. Imshwalensi yokungcwaba iyakusiza ekutheni uma kufika isifo ukwazi ekutheni ukususa ixhala lokungabi namali ngoba lezi nto zokushona ziyabiza zibiza inani elikhulu ukulungiselela ukungcwaba umuntu and isikhathi esiningi usuke ungazilindele. Le mali edingakalayo isikhathi esiningi usuke ungenayo imishwalense ingenelela lapho-ke ekutheni ikususe ukukhathazeka ngumuntu, lowo okushonele ungakhathazeki ngezezimali ngoba vele usuke uphezu kwengcindezi enkulu yokushonelwa.

Kubalulekile ukuthi uzame konke okusemandleni ukugwema izikweletu. I-overdraft akuyona imali engingayithatha ngoba ihamba nenzalo uma isibuya ibuya isiningi ngoba ubhenki nalo lidinga ukwakha imali yalo. I-overdraft ngingazama konke okusemandleni ukuyigwema. Ngizame ngiphile impilo engangemali yami engiyiholayo, ngingangeni kwi-overdraft, ngingaphili impilo engaphezu kwamandla ami, ngizame nginciphise izinto ekutheni impilo engiyiphilayo yanele imali enginayo.

Umehluko oyinhloko engingawibheka ukuthi kubalulekile ukuthi i-medical aid engiyisebenzisayo ikhokhele zonke izindleko zasesibhedlela uma ngilele esibhedlela ngoba kuyenzeke udinge isibhedlela uzithole usulala izinsuku eziningi. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi noma ugula awukhathazeki ngendaba yokukhokha. Unakekele impilo yakho kuphela. Ilapho-ke i-medical aid engena khona ekutheni ikususe lelo joka lokukhokhela isibhedlela, kube iyona ekukhokhela yona izindleko.

Umeluleki wezezimali ungivezele indlela enhle kakhulu engingayisebenzisa ukuze ngonge imali ezongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi uma sengithatha umhlalaphansi ngikwazi ukuphila kahle, ngibe nemali eyanele ngesikhathi sengithatha umhlalaphansi. Kuyakhathaza ukuthi ngendlela izinto ezibiza ngayo nangendlela irandi elintengantenga ngayo ezweni lethu. Ngizokwazi yini ukwazi ukuphila kahle? Ngizokwazi yini ukwazi ukuyisebenzisa kahle le mali? Lokho kukwenza ucabange kanzima ucabange ngokujulile, kodwa-ke ekugcineni le mali uma ifika, ngingakwazi ukuyisebenzisa kahle, ngiyisebenzise kahle kakhulu, ngiyihlelele ukuze ikwazi ukugcina izidingo zami zempilo engizifisayo.

Ukusebenzisa imali ebolekiwe ukukhokha isikweletu. Angiboni kuwumbono omuhle ngoba lokho kukwenza uqhubeke ukhokhele imalimboleko ukhokhe inzalo ehamba nale mali oyibolekile. Akubuyisela emuva kungcono ukwazi ukonga imali eceleni uyonge uma ize ifike la ozokwazi khona ukukhokha isikweletu sakho ukuze uphume ezikweletini.

Izinkampani ezisiza ngokulashwa okwezempilo ziyasiza kakhulu ekutheni ukwazi ukuthi uma ungaphilile unesidingo sokuthi ubonane nemitholampilo nodokotela ukwazi ukuthi bakukhokhele. Zihlukahlukene izinhlelo abeza nazo lezo zinhlelo, ezinye zazo ziza nokuthi bakhokhela odokotela kuphela. Ezinye futhi izinhlelo, izinhlobo zezinhlelo uthole ukuthi bakhokhela nesibhedlela bakhokhela iphesenti elithile lemali for imitholampilo .

Ngingambonisa kuleso simo umngani wami ukuthi nanoma yisiphi isikhathi akufanele anike omunye umuntu iphini yakhe. Ngisho kungathiwa lowo muntu uthi usebenza ebhenki, ngisho kungakuthiwa lowo muntu ufuna ukumsiza, kodwa akamuniki omunye umuntu iphini yakhe ngoba buningi ubugebengu obukhona la ngaphandle. Baningi osomathuba abafuna wonke amathuba okuthi badle izimali zabantu. Awumuniki nhlobo omunye umuntu iphini yakho.